Ndingacela abakhweli bazame ukunditshintshela kwenzele le mali ibe yimali eqhekekileyo ilingane le yokukhwela, okanye ndicele udrayiva agqithe kumaziko athengisayo ukuze ndikwazi uyaphula le mali ifikelele kule azabe eyibiza for ubhatala.

Okokuqala, bachaphazeleka ngokuba abafiki ngethuba emisebenzini abanye baphela bengafiki nokufika emisebenzini. Loo nto iye ibangele bana bafumane ii-warnings, abanye bade baritrentshwe emisebenzini bangaphangeli. Okwesithathu, iifemeli ezi okanye iintsapho ezi basebenzela zona ziye ke ngoku zingabi nayo okanye zingabi naso isonka etafileni sokutya ngoba abasebenzi bebesebenzela ezi femeli baphulukene nemisebenzi. Yeyona ndlela endinothi uqhankqalazo lonooteksi luchaphazela ngalo iintsapho eziphangelayo okanye abasebenzi.

Okokuqala, ndingaqinisekisa ukuba le bhasi inayo ithoyilethi okanye igumbi lokuzikhulula ngoba iiyure ezilishumi lixesha elide lokuhlala umincile. Ngoku funa uqiniseke uba lebhasi inayo indawo yokuzikhulula. Okwesibini, funeke ndiqinisekise ukuba isidlo sikhona esikude kufuphi nale ndawo ndihleli kuyo, ngoba ndizawuhamba ndihambe ndilambe okanye ndinxanwe apha endleleni. Okwesithathu, funeke ndijonge indawo endizawuhlala kuyo apha ebhasini ngoba singabantu ngabantu asikho comfortable okanye asihlali ntofontofo kwizitulo ezithile apha ebhasini. Ngoko ke, funeke ndikhethe isitulo endiqondayo ubana ndizawuba ntofontofo kuzo ndikwazi umelana neeyure ezilishumi ndihleli phantsi.

Imali eye ithi ibhatalwe kwii-toll gates iye incedisane nokuphuhliswa kwendlela. Yiyo loo nto ubona kwezona ndlela okanye oohola bendlela zaseMzantsi Afrika besoloko besemgangathweni ophezulu, zezi mali siye sithi sizibhatale kwezi toll gates. Naxa uthi usengozini ukhawuleze lufike uncedo lokuqala.

Mna ndicinga ukhuseleko lebhasi lixhomekeke kumntu oqhuba ibhasi. Idekha ende ubukhulu becala iye icothe ngenxa yobunzima bayo, idekha enye ubukhulu becala ikhaphukhaphu kuneedekha ezimbini. Ngoku abaqhubi ke ngoku baye bachaphazeleke kwiimeko zokuba kule inedekha eyi-one abaqhubi bayakhawuleza babalekise, kule ineedekha ezimbini umqhubi okanye , umqhubi uye angabi nawo amandla obalekisa okanye ibhasi iye ingabi nawo amandla obaleka kakhulu ngesantya esinothi ibe sengozini. Ngoko ke, ndibona ibhasi enedekha enye yiyo esebungciphekweni okanye enobungozi kakhulu and ubukhulu becala naxa ubona ezindabeni iibhasi ezivelayo ziibhasi ezinedekha enye.

Njengoba sowutshilo, ukuba nesithuthuthu uyakwazi ubana uhambe phakathi kwetrafikhi ende ufike ube phambili kunezithuthi ezinkulu, kwaye isithuthuthu siyanceda nasekugcineni okanye ekongeni amafutha.

Ndingafowunela isitishi sebhasi leyo iqhele ukundithutha ndive ingxelo ngokuba kwenzeka ntoni malunga nale bhasi kufuneke ndiyikhwele. If ingxelo ithi ayizufika kwangethuba kufuneke ndikhawuleze ndihambe ndiyozama enye itranspoti ezawuthatha iyondibeka emsebenzini kwangethuba. Ukuba izawufika ngexesha okanye ibe leyithi imizuzwana, noko ndingaqonda uba ndinganakho uyilinda ifike.

Ubunzima beteksi okanye ubunzima bale bungabangela ubana amavili angamelani nobunzima bezithuthi. Okwesibini, ii-seatbelt azonelanga wonke umntu, loo nto ingaqhubela ubana abo bangenazo ii-seatbelt bonzakale uba le ingasuka izimise ngokukhawuleza ii-breaks. Okwesithathu, kwa bakhweli abo bangaminxiselana abo uve kuthiwa ukhona umonzakalo okhoyo kwalapha eteksini okubangelwe kufixaniseleka kwabantu.

Apho ndihlala khona abaqhubi ngabantu abanobubele. Isizathu saloo nto ubunintsi babo ngabantwana abasebatsha and bayakwazi uthetha nobonisa izimvo zabo nabakhweli, kwaye baye balikhusele nephondo ubukhulu becala.